Ntombam, uxinzelelo lwengqondo luluhlobo lwemvakalelo apho uzive uxinzelekile ngenxa yoxinzelelo, uloyiko okanye iingxaki ojongene nazo. Ngamanye amaxesha xa uneemvakalelo ezininzi ezinzima ingqondo yakho inokuba nzima kwaye ingakwazi ukusebenza ngendlela oqhelileyo. Iimpawu zoxinzelelo kukuziva udakumbile okanye unexhala kakhulu, ukudinwa rhoqo nokuba ulale ngokwaneleyo, ukuba nomsindo okanye ukukhathazeka rhoqo njalo njalo. Kodwa zikhona iindlela zokulawula uxinzelelo, umzekelo, thetha nomntu omthembileyo, zikhathalele ungazixini kakhulu.

Mhlobo wam, ndiyayiqonda into yokuba unenkxalabo malunga nemiphumo engathandekiyo yeepilisi kwaye akusiyonto elula ukujongana nayo. Kodwa ndifuna ukukhuthaza ukuba ungaziyeki umva kwinkqubo yonyango lwakho. Kubalulekile ukukhumbula ukuba hayi wonke umntu uva imiphumo efanayo kwaye ukuba kukho utshintsho ongaluthandiyo emzimbeni wakho, ungathetha nogqirha wakho. Eyona nto ibalulekileyo kukuba uqhubeke ufumane uncedo oludingayo. Uxinzelelo lwengqondo alunabuntu kwaye akufuni andifuni ukubona uthwala lo mthwalo wedwa, ndilapha ukukuxhasa nokuba utshintshela kwezinye iindlela zonyango okanye uqhubeke ngezi pilisi ngoxa ufumanisa ezona zilungele wena.

Ukubona oku ndingaziva ndothukile, ndicaphukile kwaye nibhidekile. Ukuxhatshazwa endlini ngumcimbi ombi kwaye ayiyonto yokuba umntu angayihleka okanye angayithathi nzulu. Into yokuqala endinokuyenza kukuzola kwaye ndicingisise kakuhle phambi kokuthetha, ndiqinisekise ukuba inkosikazi katatomncinci iziva iphephile kwaye ingagwetywanga. Ndizame ukuphakamisa lo mba kumalungu osapho kumntu othembekileyo. Xa ndibona ukuba abantu abadala bayayihlekela le meko, ndingathatha amanyathelo okuququzelela indlela yokuba ndifumane uncedo nokuba kukuthetha nomntu owaziyo ngokuxhatshazwa okanye amapolisa.

Urhulumente ufuna izikolo zifundise ulutsha ngeendlela zokuzikhusela kwizifo ezosulela ngesondo ngenxa yezizathu eziphambili ezintathu. Impilo yoluntu. Umzekelo, izifo ezifana ne-HIV, igonoriya zinokutshintsha ubomi babantu ngakumbi ulutsha olungafundiswanga ngendlela yokuzikhusela. Okwesibini, ulwazi olusekwe kwinyani. Umzekelo, ulwazi lwezifo ezosulela ngesondo alunakushiywa kwizithuko okanye uloyiko. Okwesithathu, ukhuseleko lwabantwana nolutsha. Umzekelo, abantwana abangenalo ulwazi malunga nezifo ezosulela ngesondo banokuqhubeka nobomi babo besabelana ngesondo ngaphandle kwendlela yokuzikhusela.

Xa kuthethwa ngocwangciso ntsapho into yokuqala ethi qatha engqondweni yam yindlela iintsapho ezicwangcisa ngayo inani labantwana abanqwenelayo. Ixesha elifanelekileyo lokuba nabo kunye nendlela yokuzilungiselela kubo ngokwempilo, uqoqosho kunye nentlalontle. Ucwangcisontsapho aluphelelanga nje ekuthinteleni ukukhulelwa okungafunekiyo, lulwazi olubanzi olunceda abantu ukuba benze izigqibo ezikrelekrele ngekamva labo njengentsapho.

ulonwabo oluxubene noloyiko. Ndaziva ngathi ndithatha inyathelo elibalulekileyo lobomi kodwa kwangaxeshanye ndinexhala lokuba ndiza kulawula njani yonke into ndingancediswa. Xa ndingena kwafuneka ndizalise iphepha lezazisi zam kunye neenkcukacha zam zempilo, loo nto yandenza ndaziva ndikhululekile kancinane kuba yayisisenzo endinokusenza ndedwa. Ndafika kukho abantu abaninzi abalinde ukungena, loo nto yandenza ndaziva ndingaqiniseka. Kwafika ixesha lam lokungena kugqirha, ndandisoyika kakhulu kodwa ndingaqaphelisi. Ndaphuma ndinekratshi kuba yonke into ndakwazi ukuyenza ndedwa.

Ukufikelela kukhathalelo lwempilo lwabucala kuxhomekeke kwizinto ezininzi ezibandakanya imeko yezoqoqosho, indawo yokuhlala kunye nemimiselo karhulumente. Ezinye izinto eziphambili ezichaphazela ukufikelela kwabantu kukhathalelo lwabucala, inqanaba lwezoqoqosho, uhlobo lweinshorensi yezempilo, indawo yokuhlala, imfundo kunye nolwazi kunye nemimiselo kunye nomthetho.

Ewe, umsebenzi womzimba kunye nokuhlala kancinci kunokunceda ekuthinteleni nangasekunciphiseni uxinzelelo lwegazi. Umsebenzi womzimba, umzekelo, ukuzilolonga rhoqo kunegalelo elikhulu ekulweni uxinzelelo lwegazi ngezi ndlela, ukuphucula ukuhamba kwegazi, ukunciphisa isitresi, ukulawula ubunzima bomzimba, ukomeleza intliziyo namathumbu egazi. Uxinzelelo lwengqondo lunxulunyaniswa noxinzelelo lwegazi oluphezulu kwaye ukulawula uxinzelelo kuncedisa ekulawuleni impilo yentliziyo.